Mo setsong sa Setswana go ne go apariwa matlalo a dikgomo, ga nna ntse go ya mengwaga e ya gwa apariwa dikhiba bomme ba kgona go roka gwa apariwa dikhiba mme mo matsatsing a gompieno re ikaparela diaparo tse e leng gore di rukilwe ka metšhini.

Moaparo wa setso wa basadi o ke o bonang o le o montle thata ke khiba, ke e ratela gore e dira gore mosadi a tlotlege a apere ka roko e telele e e fitlhang maoto le matsogo ga e ntshe mmele wa basadi kwa ntle.

Ke rata diaparo tsa setso thata mo basading ka gonne di dira gore mosadi a bonagale a tlhomphegile mme a tlhompha setso le batho ba ba leng mo botshelong ba gagwe.

Fashion-e ya segompieno e thusa go rotloetsa go lekana ga basadi le banna fela fa o le mosadi o kgona go itse gore monna ke eng, mosadi ke eng ga go kgathalesege gore o apere diaparo tsa go tshwana le ena kgotsa jang.

Ee o ka kgona go apara moaparo wa setso kwa di-conference-ng moaparo wa setso ga o tlhalose bokgoni ba mo motho. Moaparo wa setso o tlhalosa gore motho o tswa kae mme ke mo kae mme o godile jang.

Nnyaa diaparo tsa setso ga se tsona di dirileng fashion-e re leng mo go yona ya segompieno. Fashion-e ya segompieno e dirilwe ka mebalabala e leng gore e farologane mme diaparo tsa rona tsa setso di na le mebala e leng gore e bontsha gore se ke seaparo sa setso.

Re kgono bona moaparo wa setso se sengwe le sengwe ka mebala e batho ba aparang ka yona le ka di-pattern-e tse diaparo tseo di bopegileng ka tsona re kgona go bona ka dibaga tse ba di apereng mo matsogong kgotsa mo maotong gore sela ke tsa setso se se rileng, moaparo wa setso o a itlhalosa gore ke moaparo wa setso se se rileng.

Go ya ka setso fa mosadi a se na go nyalwa o tshwanetse go simolola go apara diroko tse di telele mme a fitlhe magetla a gagwe ke ka tšale ba bangwe ditso tsa bona di re mosadi o tshwanetse a tshele a apere tuku fa godimo ga tlhogo.

Go le gantsi diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka letsela la sešwešwe tse ding tsa meaparo wa Setswana ke dikhiba o kgone go diriwa le di straw heat mme tse dingwe di kgona go diriwa ka la diphologolo.

Diaparo tsa setso di ka kgona go tshela mmogo le diaparo tsa di-fashion-e tsa segompieno ka gonne baroki ba segompieno ba kgona go tsaya masela a a dirisitsweng mo diaparong tsa setso go roka diaparo tsa segompieno, fa go bonagala di-pattern-e tse di leng mo diaparong tsa ditso mo diaparong tsa segompieno re kgona go bona gore ke diaparo tsa setso se se feng.

Diaparo tsa basadi tsa ditso tse di farologaneng di a kgona go bonagala ka gonne go na le ditso tse dingwe basadi ba apara mesese pele mme ba e apara ka ditšale go na le ditso tse dingwe basadi ba kgona go apara ba sa apara dikipa ba apere dibaga fela tsa mebalabala.

Mo dinakong tsa segompieno basadi ba kgona go apara marukgwe jaaka banna ka gonne basadi le bone ba kgona go ya ditirong jaaka banna, go ne go dira banna fela mme mo segompienong basadi ba kgona go apara tse bone ba batlang go se apara ntse ba sa apara dituku, basadi ba kgona go kera moriri mo segompienong, mosadi o kgona go ikgethela gore o apara eng jang.